Ke entse ho re ke bale Sesotho mona ho tsa internet ho ba, ho na le lekeno le ba o fang lona, tjhelete ena e nthusitse haholo. Mehato e ke inkileng, ke ile ka ngola mabitso a ka le tsohle tse hlokahalang, di-email kaofela.

Ha nka ba ka tlowa ke thabile ka sehlopha sena sa thatohatsi ya hore, se se tjhentjhe lebitso ka hore se reke nako ya sebaka seo sa sehlopha seo se win-neng. Maikutlo aka ha thaba hohang, hobane ke botsotsi kaofela seo.

Ke ne ke thabile haholo ha ke win-a ka Moqebelo ha ke ne ke betjhitse bolo notswalle wa ka. Ha o batla ho netefatsa hore o tlo win-a, o tlameha o tsebe hore na sehlopha se matla ke sefeng dihlopheng tse pedi tseo tlo di betjha ka nako eo.

Papadi eo ke e ratang ke bolo. Ke rata ho betjha haholo mokgahlelong wa pele haeba e tlo tla e etsa di-corner, ha be ke itse di-corner dinne motsotsong yeo wa pele mokgahlelong wa pele, be di ba nna jwalo ke ha o win-nne. Ke yona papadi ya bolo eo ke e ratang haholo, e ke o kgothaletsa hore o e bapale ka mehla.

Nka bapala bolo ka maikemisetso, ka tla poratising, ha o tlo poratiswa, ka bontsha boitsitlaelo ba ka hobane bolo ke ntho e ke e ratang haholo, hore le nna ke ipone ke lo bapala mose, ke hlaha thebelesheneng.

Ho monate ha ho na le papadi eo o e kenetseng, hore o tle o kgone hore o be le metswalle ho yona le ha o bapala sekolong. Ke tla o thusa ka hohle ka ho o thusa ho poratisa ha o bapala papadi ena ho ba, ke papadi eo ke neng ke e bapala ha ntse ke tla ke hola. Ho bohlokwa hore ho be le papadi eo o e kentseng sekolong eo o tla tuma ka yona eo le wena o e kgonang.

Ho ikwetlisa ho molemo haholo, ho ikwetlisa ho etsa motho a dule a kgatholohile mmele o dulang o le mafolofolo ka nako tsohle. O kgona le ho hlola mafu a mangata, a tlang a o lebile ha o dula o ikwetlisa ka dinako tsohle.

Ha ntse ke tla ke hola ne ke rata bolo ka tsela e makatsang, ka bona ke fumane monyetla o moholo wa hore ke fumane se nthabisang ha ke bapala bolo. Ke ne ke bapala ka pelo ya ka yohle, teng ne ke dula ke thaba ha re dula re hlola hangata ha re bapala bolo. Ke hotse ke bapala ka tsela e bokgaebane, e iketlileng.

Ee, dipapadi di etsa maikutlo a motho a dule a le hantle ho ba o dule o kgatholohile, o le mafolofolo. Ke thabela sena ho ba ha ke tswa bapala maikutlo a ka a tla a phahame, a thabile, ha ho na le hore re hlole nako e ngwe. Ke le eletsa hore le dule le bapala, o be le papadi eo oe bapalang hore o tsebe ho hlola mafu a mangata, ha o sa bapale, o sa ikwetlise mmele o tlo bitsa mafu a sa hlokahaleng mmeleng wa hao.

Motho enwa o ruta batho hore ba ske ba nyatsa talente ya bona, hore ka talente ya hao o ka kgona ho iketsetsa tjhelete marangrang, o be motlotlo ka seo Modimo ao fileng sona, seo o bonang makgabane a hao ho sona.

Ho re papadi yeo bapalang sekolong e ka o isa hole, ke yona papadi eo o tlo o phedisa, eo o tlo o kenyetsa tjhelete ka la hosane, o be motlotlo ka papadi eo o e nkileng eo o e bapalang ka bokgabane sekolong.

Ka ho ba bontsha molemo le menyetla e re e fumanang papading tsena. O tla be o be motlotlo ka seo o nang le , tlhodisano tsenana di molemo le ho ruta bana, le ho ba boikarabelo, le ho ba tlosa seterateng le ho ba tlosa mekgatlong e sa lokang ya metswalle.

Ee, kea tseba hore sehlopha sa ka sa thatohatsi se na le sehlopha sa batjha. Ke a ipha nako ya ho ba tshehetsa ka nako tsohle ha ba bapala, hobane ke yona ntho e ba thabisang. Le hore le nna hape botjheng ba ka ke fetile mona ke le motlotlo ka papadi ena e ke e bapalang, karolo eo le nna ke e fang batjha thutong eo.

Ngwana ka sebapadi sena sa rugby ha se kene ka lebaleng, kea tseba hore se tlo hlola. A hlabe dintlha tse ngata, a hlodise sehlopha sena sa rona sa rugby. Ke motlotlo haholo ka yena, o bapala ka matjato, o bapala ka bokgabane ebile o lebelo.

Dibapadi tsa mona, di bapala hantle haholo, ke ka hoo dibapadi tsa mose di ba ratang haholo. Papadi ena e bapalang ke e rata haholo le batho ba tle ka bongata ha ho bapalwa, ho ba ke papadi e ba e ratang, ba e support-ang.